Nako tseo ke na le nako ya hore ke ka phaphama e ke kena internet ya hoba ke bosiu haholo ke tlo kgona le hore ke sebetse hantle ka nako e lokileng. Ke etse ntho tsa mosebetsi, empa ke se ke ka di etsa kaofela ke di fokotse o fokotse feela ke etse tse nyane ke ho fokotsa mosebetsi. Ha ke qeta ka nako eo e be le hona ke tla re ke tla etsa ntho tsa poraefete ha ke nako tsa hore ke etse ntho tsa poraefete ha ele hantle nako pele e tla e sebedisa le hape hore ke tswe vrugunya hore ke kgone ho etsa ntho tseo di le pedi ka nako e le ngwe.

Di-call tsena tsa di-spam tsena ho na le dinomoro tsa teng tse leng hore di o founela ka tsona ebile se ntse di tsebahala di ya bonahala le ha ba ka ba di fetola empa ba se ba sebedisa dinomoro tse tshwanang di ebile tsona di qala ka seo one one ho tloha moo be di tla fetola dinomoro tseo tse latelang di tla fetola monahano di fetohe moo ke ka hoo ke di bonang hore ha e tjhe tsena ke dinomoro tsa spam tsena ee, ke tlo kgona ho di bona jwalo hoba se ntse ke di lemohile hore atjhe nomoro tsa bona di batlile di tshwana tse tse qalang di ya tshwana ho tloha moo ho ya morao ha di tshwane jwale ha ke di sheba feela ebe ke fumana hore ke tsane tse tsa zero mamang di re zero one se bile ke tseba hore aa ke tsona tsa spam ha di ka se tshwane feela ke di sheba feela di beke se di arabe.

Ee, tabeng tsa di mmino sebini se ke se ratang nna haholoholo ke e mong ya binang dipina tsa batjha tse tsena tse ratwang haholoholo e leng mmino o jaefisa ona haholo. Jwale sebini seo se ke se ratang ke rata Buhle na le sebini se bitswang Buhle se le hore se dula se ntsha dipina tse ntjha selemo le selemo ebile mmino wa hae ha o theose o dula o le maemong a hodimo e le hore di ratuwa haholoholo.